Xa ufuna ukumamela umculo oveliswa kweli loMzantsi Afrika ungawufumana kwiinkundla zokuxhumana okanye kwiinkundla zomamela umculo ezifana nooSpotify, ooiTunes, ooYouTube, zonke ezo ndawo uyakwazi nje uwufumana umculo oveliswe apha eMzantsi Afrika.

Ewe ii-passwords zeWi-Fi zenza ukhuseleko lube ngcono kuba zenza ziyaqinisekisa uba akuzukungena noba ngubani kwiWi-Fi ungamazi wonke umntu ongena kwiWi-fI funeka aqale acele iphasiwedi umazi neenjongo zakhe zongena kwiWi-Fi.

Izihloko endingathanda mna ukuthetha ngazo yingqesho engekhoyo okanye amathuba engqesho ambalwa olutsha, ndikhuthaze ulutsha okanye ndithetha ndithethe ndixoxe nolutsha ngendlela esinokuzizama ukuze sike sizenzele thina ngokunokwethu amathuba omsebenzi singahlali nje sijonge kurhulumente silinde amathuba omsebenzi ngoba loo nto leyo ayisebenzi ncam kule mihla yanamhlanje.

Xa kunokuvunyelwa izixhobo ezininzi ngexabiso elifanayo kungamnandi kakhulu kwaye kungalula kwaye abantu abaninzi bangakubhatalela oku ukubukela kuNetflix nakuShowmax ngokuba abantu bazobe bebhatala ixabiso elifanayo futhi bekwazi ukusebenzisa, ngoba le nto yenza uba nibe nee-accounts ezininzi kodwa ningamalungu osapho olunye. Oku ke kwenza ukuba ingafikeleleki ncam kuNetflix noShowmax.

Iidatha endizisebenzisayo ngenyanga ndizithenga nge-three hundred and seventy kwaye ixesha elininzi ndizisebenzisa ukubukela kuYouTube nakuNetflix nooWhatsApp, Facebook and Instagram.

Ewe ukuchitha ixesha elininzi kwimidlalo yeintanethi kunefuthe elibi kuba awukwazi ukunxulumana nabantu aba uhlala nabo okanye uhleli nabo, uba ngumntu ohlala encamathele kwiselula yakho. Loo nto leyo ke ayilunganga ngoba uba ngumntu ongakwaziyo ukunxibelelana nabantu ngokobuso nobuso wasoloko njee uthetha nabantu okanye udlala nabantu kwi-intanethi ongabaziyo.

Abantwana bangoku bakhetha i-smartphone kuba sinayo yonke into onokuyicinga uyakwazi ubukela, uyakwazi umamela irediyo kwalapha kule fowuni, uyakwazi unxulumana nabanye abantu lula akunyanzelekanga uba uhambe uyothenga i-airtime ufowunele abantu. Uyakwazi abantu ubabhalela kuWhatsApp, kulula uyakwazi futhi nokubafowunela ngoWhatsApp. Ngoko ke kwenza ubomi bakho bube lula kakhulu ukusebenzisa i-smartphone kunotilili. Utilili awukwazi nokufaka iephu yasebhankini kanti kwi-smartphone uyakwazi ukufaka i-app zasebhankini ufake ooNetflix bakho ubukele ii-movies ungafaka ne-DSTV ubukele izinto ze-DSTV.

Ingangumbono omhle kakhulu lowo kuba ulutsha lwale ndawo alusebenzi. Ngoko ke idatha futhi iyadura. Ngoko ke oko kungancedisa uba bakwazi abantu ukuaplayela imisebenzi ngoku uba usalinde ibhasi phaa kwii-bus stops bakwazi nokujonga ii-emails zabo okanye imiyalezo yabo.

Ezi nkqubo kumashishini zingancedisa kakhulu, zincedise ekubeni zikwazi ukuphendula imibuzo yethu ngokuba zona zifumaneka lula okanye kulula ukuba akho nto zingayaziyo nanjengoko zisebenza ngeintanethi. So ungabuza nantoni na okanye ungacela uba zikusombulele neyiphi na ingxaki. Ngoko ke kwenza ukuba kube lula kunoba xa ububuza maybe .